Ee ndi a vhona vhatshi khakhisa fhedziha huna hune vha vha na nḓila dzavho dzine vha ya kona u tshimbila ngadzo izwo zwa si khakhise moḓoro, fhedziha arali vha tshi kho tshimbila kha mimoḓoro ya tshimbila khayo zwia khakhisi.

Ndi vhona zwiendedzi zwa muyani zwi tshi shuma khwiṋe sa ezwi utshi swika hune wa kho uya hone nga tshifhinga tshiṱukuṱuku, zwi ri thusa kha u fhungudza tshifhinga tshinzhi tshine wa ngavha u khou tshimbila ngatsho u swika hune wa khoya hone.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana na eyo khaedu, musi mureili wa bisi a songo tsha ntsisa he ndavha ndo tea ontsitsa hone amboḓi ntsitsa phanḓa, rovha rovha na khuḓano ye ra fhedzisela ro i tandulula ngauri tshifhingani tshiḓaho uḓo ita zwenda muvhudza zwone uri ndi khou tea utsa hune nda tea utsa hone ra kona u farelana ra ṱuwa husi tshena ane a khou vhangisana na muṅwe.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndo khakhisea nga migwalabo ya vhoradzithekhisi, sa izwi ndovha ndi tshi khou uya mushumoni nda wana vhoradzithekhisi vha khou gwalaba vha tshi ri avha khou endedza ḽeneḽo ḓuvha, zwa ita uri ndi fhedzisele ndi si tsha kona u swika mushumoni.

Ndi vhona hutshi nga kwaniwa vhathu vhane vha ḓo tsireledza zwithu izwo, dzi thambo dza muḓagasi dzi tsireledziwe vhukuma. Tshidimela nga ngomu tshivhe na vhatsireledzi ndi hone ri tshi nga kona u tshimbila zwavhuḓi husina khakhathi.

Ndi vhona unga mureili u tea u dzhia u awela tshifhinga tsho linganaho, a dovhe hafhu avhe o fhaṱuwa musi atshi.

Tshifhinga tsha utou thoma musi ndi tshi khou shumisa thekhisi, zwovha zwi zwavhuḓi saizwi ndo bva he ndavha ndi tshi khou bva hone nda yo swika he ndavha ndi khou ya hone ndo tsireledzea husina na khakhathi.

Ndi vhona zwi songo tea sa izwi bege dzi tharu dza ḓadza fhethu hune dzi bege dza tea u dzula hone, na vha na vhaṅwe ṋameli vha tea u panga dzavho nahone dzi tharu ni muthihi ndi nga si kone udzi fara ni nga fhedzisela ni tshi vho xedza iṅwe kana dziṅwe.

Ee ndi vhona zwo fanela saizwi vhaaluwa vha sa tuvha na masheleni, vhunzhi havho vha vha vhono bva dzi pension lune avha tu kona u swikelela vhavha vhatshi kho to thuswa nga magavhelo a muvhuso.

Ee ndi vhona dziṅwe dzo tsireledzea fhedzi dziṅwe dzi songo tsireledzea, sa ezwi dziṅwe dzi basi dzi tshivha dzi siho kha tshiimo tshavhuḓi tsha unga endedza vhathu.

Ee huya ṱhirafiki yau ima tshifhinga tshilapfhu, ndi nga musi utshi balela utshi ḓo fhedzisela wo balelwa u swika hune wa khou ya nga tshifhinga zwia thithisa na muhumbulo musi zwo ralo.

Ndi ḓivha uri thundu dzia kona u hwalwa nga gutsu uya vhuponi ho fhambananaho, u swikiswa hanefho ha izwo zwithu ahu tuvha na zwinzhi zwine nda zwiḓivha nga nnḓani ha izwo.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo dzi avha u ḓalesa ha zwiendedzi izwo, ni wane zwiendedzi itsho tsho ḓala u fhirisa ndinganelo. Ndi vhona unga hunga tea utou engedziwa zwiendedzi zwa u hwala vhaaluwa u vhaisa kerekeni, uri vha si ṱuwe vho kwanyana kha tshiendedzi tshithihi.

Ndi u itela uri muvhili wawe u dzule u kha tshiimo tshavhuḓi, maḓi ana mutakalo aita uri mutakalo wawe u dzule u kha tshiimo tshavhuḓi musi atshi khou enda.

Ndi vhona zwi tshi kwama vhaṋameli nga nḓila isi yavhuḓi, sa izwi mabulayo a vhareili vha dzi thekhisi atshi nga utshi nga wana atshi vho swikelela hune a vhaisa na vhaṋameli, vhathu vha a kona ulwa dzi rinngini musi vhaṋameli vha henefho, huṅwe vha ita nau fhedza ho vhulawa muṋameli asinaho thaidzo na muthu.

Ee ndia takalela uḓi wana ndi khou shumisa bisi kha lwendo lulapfhu, ndi vhona bisi yo tsireledzea ya dovha hafhu yavha ya farea mutengoni.

Ndi vhona i songo fanela, sa izwi i nṱhesa kha vharengi vhane vha khou renga sa izwi vha kule na hune ha rengisiwa hone.

Ndi vhona unga hu engedzedziwe mabasi ane a hwala vhathu, muvhuso unga ḓisa mabasi a muvhuso hune aḓo kona u hwala vhathu vhathu vha lingana.

Ndi vhona zwi songo fanela ngauri vhathu vha ḓo balelwa nau amba uri vha khou tsa, nga nṱhani ha voḽumu ire nṱha nau doba ya vhaisa vhathu dzi nḓevhe.

Hai athi athu u ṱangana na khaedu, fhedziha ndi vhona unga khaedu dzine vhanzhi vha nga ṱangana nadzo ndi dza u ima bisi yo yo tshinyala .

Hai athi athu u ṱangana na khaedu bisini, fhedziha dzine nṋe nda dzi vhona ndi musi bisi dzo tshinyala dzo tshinyala nḓilani dzi si tsha kona u swika hune dza khoya hone nga tshifhinga.

Ndi ngauri ku a ḓalesa sa izwi huvha huna moḽo muthihi une wavha u khou rengiwa .

Ndi tama u dalela ḓorobo ya Cape Town ndi bulege ine athi thu dzula nda i dalela kha mavuṋdu oṱhe a South Africa, ndi ngazwo ndi tshi ṱoḓa ui dalela ndi vhone uri hone ho to hunga nḓila ḓe.